sport si-sports apho ekufuneka ube ngumntu onamandla nomntu okhawulezileyo kakhulu. Kodwa ke xa uthe wangumntu ozimiseleyo nawe ungathi uyidlale, ufithi ungumntu otya nje kakuhle one-eneji.

Iye ibancede kakhulu imidlalo ye-electronic sport kwiinto masithi mhlawumbi uba fithi kwiinto zonxibelelwano mhlawumbi ungumntu othi waba neentloni, so iye imcacisele ibhuste ne-confidence yakho kakhulu.

Ndithanda phofu ndingathanda uCall of Duty okanye uStarCraft ngoba banenza uba ube semandleni and bayakwenza uba ube ngumntu one-teamwork.

Ewe, uba bangayenza bana bangayithatha njengemidlalo yokwenyani ingalunga loo nto leyo, nee-fans ezikhoyo zingaye zibe nintsi kakhulu.

Ndingakhe ndibacacisele into yobana akulunganga ungalali ngoba ke nogqirha uyakukuxelela ungumntu nje kulungile into yobana uyilale ke atleast ke eight hours but uba awukwazanga noko i-seven, six to seven hours funeka uyilalile ngoba ingqondo le yakho xa uthe wangumntu ongalaliyo iye ingasebenzi kakuhle. So ukwenzela into yoba ingqondo yakho ikwazi uba mayiphumle funeka ukhe ulale uyiphumze ingqondo.

Imisebenzi ekuthwa zii-hobbies yozokonwabisa ayiyoyabantu abazizityebi. Nabani na angavele azikhethele into yokubana khame khe ndikhethe khe nam ndikhe ndibe ne-hobby ethile. Mhlawumbi ufuna ufunda, mhlawumbi ufuna ukwenza i-gardening ngapha endlini, ungumntu nje ohleli nje uyathanda ucoca nalapha eyadini uyalazi ngexesha elithile uye uthathe ithuba into yobana wenze le hobby yakho uyithandileyo.

I-hobby enida izixhobo i-hobby yozokonwabisa edinga imali enintsi endingathanda uba mandiyenze kuhamba, nditravelishe ndibone amanye amazwe. Izixhobo zam ke endizade ndizinide sibe phaa yimpahla yotshintsha yokunxiba, isixhobo imali yokuhamba sesinye sezixhobo sale hobby yam ukwenzela into yobana ndikwazi uba mandenze le nto ndiyithandayo ngexesha endifuna ukuyenza ngalo.

Not bonke abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Abanye abantu baye bayenze loo misebenzi ngenxa yento yobana ikhona le nto isentliziyweni ingamphethanga kakuhle and uthanda into yobana xa ethe wenza lo lo msebenzi wokuzonwabisa uye ayilibale ngamanye amaxesha. Not ubana oko baphila ubomi obupheleleyo.

Mna ndiye ndithande uhlala ndizibukelele uNetflix ndizityele izineks zam. Ndihlale nje ndiphumle ndirilekse ndibukele nje ezi-series zidlalayo nje uphumza ingqondo yam ingabe icinga ezinye iingxaki zam endinazo.

Ewe, ndinganawo umdla wodlala igalufa ukuba ndingathi ndimenywe ngumhlobo wam ke. Andinawuba nangxaki apho ngoba phayana nje kupholile, kuthulekile, ayondawo engxolayo enesiphithiphithi.

Ewe, ukhona kuhamba bayohlala kwezi zimokolo bahlala kuzo basele utywala. Abanye abantu ke ngumsebenzi wabo wozonwabisa lowo, ukubana bahlale baziselele, bezii-groups, beziitshomi. Bathi ke nabo bayozonwabisa ngohlobo lwabo abazonwabisa ngalo.

Ndingakhe ndibacebise ubana makhe bathathe ithuba bajoyine ijim. Benze igruphu kubekho ixesha abalibekileyo bajoyine ijim bakhe bazivocavoce. Ngoba xa ungumntu ozivocavocayo nengqondo le yakho iye isebenze kakuhle, umzimba wakho, yonke nje into yakho iye izamazamane ngokulungeleleneyo nomzimba wakho kunye nengqondo yakho xa ungumntu othe wajima.

Ndingabacebisa into ubana bangajoyina ijim, kuhanjwe kungenwa nakwezi zindlu zifike zihlala abantu abadala bodwa ufumaniseke ukuba omnye akakwazi ulungisa ikhabhathi balungise iikhabhathi, omnye umoshakalelwe yitepu balungise ezo tepu. Loo nto ithe yamoshakala endlini bahambe nje bezilungisa. Naleyo ingabanceda kakhulu ukwenzela uba bangahlali endaweni enye, igazi lihlale nje libaleka.

Ndingabacebisa uba bakhe bavule iklabhu khe badlale isokha, khe badlale ibhola ngexesha elithile. Bangadlali ibhola qha bacebisane, bakhulisane nangengqondo bacebisane nangesikolo.

Nabangamantombazana ndingabacebisa bayivule iklabhu nabo, kubekho ii-exercises abazenzayo bacebisane ngophila, bacebisane ngemfundo nokuziphatha uba umntana oyintombazana ingaba uziphatha njani na.

Xana sithe sanemali thina nabahlobo bam siye sibe ngabantu abathanda ukuphuma khe sihambe siyotya kwezi restyurenti. Mhlawumbi okanye sithathe abantwana sibase kwezi paki, sipheke endlini sihambe siyohlala epakini bayodlala abantwana, sitye sibaphakele, sincokole iingxaki zethu sonwabe nje. Kuphuma nje endlini ukhe uhambe uyobethwa ngumoya.